Ndingeva kabuhlungu kakhulu ngokuba ilayibrari ndiyazi iyindawo yokufunda, hayi indawo yokwenza ingxolo. Ndazi ukuba xa uthe wangena ngaphakathi elayibrari akukho mntu ungxolayo, wonke umntu uyafunda. Abo ke bazokwenza ingxolo ngabantu abadlalayo abo, kwaye abavumelekanga elayibrari. Ndingazama ukuthetha nabancedisi elayibrari kuba bakwazi ukuthetha nabo bantwana, baboluleke, babafundise ngokubaluleka kocwangco lwaselayibrari, ngoba baphazamisa abantwana abafundayo.

IWi-Fi ke ibaluleke kakhulu ngoba inceda abantu ukuba bakwazi ukukonektha kwi-intanethi. Ibaxhumanisa neintanethi, uyakwazi ukuxhumanisa ikhompyutha yakho okanye iselfowuni yakho kwiWi-Fi ukuze ufumane i-intanethi. IWi-Fi ke isebenzisa iphasiwedi ukuze ukwazi ukukonektha kwi-intanethi.

Ndingabacebisa ukuba bafumane isola. Isola ke ithi incede xa kukho i-load shedding, ingenelele ukuze abantu baqhubeke besebenza okanye bekwazi ukusebenzisa izibane zabo nditsho ke neWi-Fi okanye i-intanethi leyo. Okwesibini, iWi-Fi ke ikhona into ebizwa ngokuba yi-powerbank yeWi-Fi router. Ikwaluncedo nayo, kwaye iyafumaneka ezivenkileni.

Okokuqala, ndingambuza ukuba unayo na iephu yasebhankini efowunini yakhe ukuze akwazi ukuzithengela idatha efowunini yakhe. Okwesibini, ndingambuza ukuba usebenzisa eyiphi na inethiwekhi ukuze akwazi ukuya evenkileni ayozithengela ivawutsha ye-airtime okanye eyedatha leyo aza kuthi ayifake efowunini yakhe. Isizathu sokuba ndimbuze uba usebenzisa eyiphi inethiwekhi yinto yokokubana ndifuna ukumnika iinombolo ezilungileyo ezokuba azifake xa elowuda idatha okanye i-airtime efowunini yakhe.

Xa ngaba kukho abantu abaninzi abakonekthe kwiWi-Fi leyo ekufutshane nam yenza loo nto ukuba iWi-Fi icothe. Yiyo ke into eyenza ukuba abantu xa bebanintsi bangakwazi ukukonektha kakuhle kwi-intanethi.

Iindawo ezineWi-Fi ezilokishini ziluncedo kakhulu. Isizathu sokuba nditsho kukuba ezinye iilokishi zinabantu abangathi ntweni. Xa ngaba kukho iWi-Fi ke kuloo lokishi leyo abantu abanintsi bayaxhamla, ingakumbi abo bangathathi ntweni.

Ibhalansi yedatha yam ndiyijonga qho, qho, qho. Ndenzela into yokokubana xa ngaba kukho into etya idatha yam ndingazi kufuneka ndiyiqwalasele loo nto, ndenze into ngokukhawuleza, ndithathe amanyathelo.

zikhona iinethiwekhi ezimbini ezifikelelayo kwixabiso ledatha. Ziluncedo kakhulu ebantwini abangathathi ntweni. Ezi nethiwekhi zimbini yiCell C neTelkom.

Cebiso lokuqala kukuba ufumane okanye uzithengele uhlobo lebhetri olubizwa ngoba yi-UPS. Olu hlobo lwebhetri ke luthi xa umbane umkile lungenelele, ishishini lakho liqhubeke lisebenza. Kungenjalo, faka isola kwishishini lakho. Xa umbane umkile nayo iyangenelela, ikwaluncedo.